Hayi, ndiyavumelana mna nokuthi izinto ezifana nooBolt nooUber zifanelekile ukuba zibe khona xa kuthelekiswa kwimibutho yeteksi. Isizathu sokuba nditsho uzifumanisa ukhuselekile xa ukhwela ezi moto ze-e-hailing. Uzifumana ngamanye amaxesha indlela owenza ngayo nokuba uphethe iimpahla imithwalo yakho kulungile. Iinkonzo zabo zikuthatha endlini ziyokubeka apho uya khona. Uthi noba sele uleyithi kwii-nterviews ufumane into yokuba uyakwazi ukukuthatha sowungayazi indawo oya kuyo, kuba lula kakhulu. Oonoteksi ke bona ke banendlela yabo yokwenza, abaqeqeshekanga, bakrwada, abanandlela yokuthetha nomntu, zonke izigqibo zezabo. Kodwa xa usebenza ngomntu omnye uyayazi ukuthi ungamripota phi okanye ungamxelela phi xa ethe wenza into embi.

Yaze yayinto enzima ke ukuthetha nomqhubitekisi kodwa ke kuzawunyanzeleka ukuba ndithethe ngolu hlobo ndicinga uba lulula ngalo kum. Okokuqala ndiza kuthi, uxolo bhuti okanye tata bendicela ukuthetha nawe kancinci. Mhlawumbi ke uza kuphendula athi, ndimamele. Eyona nto ndiza kuyithetha ukuthi, bendicela uxolo kakhulu ndiyakubona ukuba kungona uqala ukutshaya icuba mhlawumbi kudala ulirhalela, kodwa bendingathanda okanye bendingacela into encinci kuwe, mna ndingumntu wesifuba andidibani necuba kwaye ivumba lalo liyandixaka. Bendicela ndingaxabananga nawe okokuba ukhe ulicime lo mzuzu ndiselapha kunye nawe, ngoba imeko yam iba maxongo kakhulu xa ngaba ndithe ndafumana umsi wecuba. Uya kusuke ke bhuti uthi ndisakwehla mhlawumbi uphinde utshaye, enkosi.

Ngokolwazi lwam ndicinga uba izinto umqhubi ekumele uba aqiniseke ngazo xa ezawuthatha uhambo olude kukukhuseleka kwemoto. Ingaba ivavanyiwe imoto zajongwa izinto ezifana nee-brakes? Ingaba i-steering wheel sikhona?

Ndiyayithanda mna indaba yabantu abathi xa bephangela basebenzise imoto enye ekuthiwa zii-groups, zii-car groups, kodwa iba mnandi kakhulu ngoba kaloku uthathwa ecaleni kwendlu uyobekwa. Nihamba ngexesha elinye, niyazana ningabantu, sele nizenzela abahlobo bokwenene nabenyaniso. Kodwa iba nemiphumela, ingakumbi ngexesha loba kufuneka kubhataliwe ngoba kaloku abanye abantu banamaxesha abo okuphangela, abanye abantu bangabi namaxesha abo babe neentsuku zabo zokuthi babe off bangaphangeli. Iyaye ke ibiyimiphumela emibi, ubone ukuba indlela ekubalwa ngayo ayonelisi. Bakhona abangonwabiyo, bakhona abonwabayo. Naxa beyothathwa ezindlini ke ngolu hlobo sikhwela ngalo ufike abanye abantu besenza abantu leyithi, loo nto leyo imenze umntu xa efika emsebenzini funeka exoxile ngoba kaloku ebelinde abanye abantu. Enkosi.